Ku tirhisa ti-app ta ku burisana hi masiku swi antswisa na ku olovisa vutomi bya hina hindlela ya kahle ku wa swi kota ku vulavula na munhu loyi a nga matikweni u ri u ri karhi u nga ri na yena swi olovisa vutomi bya hina bya masiku na masiku.

A ni titwi kahle hikwalaho vukorhokeri lebyi byi fanele ku swi twisisa ku munhu loko a nga lavi ku xava vukorhokeri bya vona va fanele va tshika ku n'wi foyinela siku rin'wani na rin'wana.

Xana ni nga byela munghana wa mina ku ni kombela a tirhisa data leyi ya Wi-Fi hindlela ya kahle hikwalaho ka ku data leyi a yi nyawuli na kona yi nga hela nkarhi wun'wana na wun'wana hi sweleswo a nga fanelangi ku vona ti video kumbe ku download swilo leswi swi nga ta dya Wi-Fi.

Mbuyelo wa ku va na Wi-Fi emakaya Wi-Fi yi pfuna vana va xikolo hi ti homework ngopfungopfu leswi vo ka va nga switwisisi kumbe leswi swi lavaka ti-research Wi-Fi ya va pfuna ku va ta kota ku dyondza na ku kuma marito lama vo ka va nga matwisiseku.

U nga tisirhelela hindlela yo endla password yo tiviwa hi wena u ri wexe.

Ni nga ku kutirhisa AI swi nga hi pfuna swinene loko ku ri ku hina ha swi kota ku yi control hi hexe, nakona swi lava ku yi tirhisa loko u nga tivi ku ri swilo leswi u lavaka ku swiendla u nga kombela AI yi ku pfuna hiswona, kun'wana na kun'wana laha u hlangana na ku tsandzekeriwa u nga kombela Al yi ku pfuna.

Ku famba ka gezi swi na ntshikelelo ngopfu ka ku tirha ka Wi-Fi, ti-Wi-Fi to tala a ti koti ku tirha loko gezi ri nga ri kona himhaka ya network ya famba kwalaho u nge koti ku tirhisa Wi-Fi ya wehe loko ku ri hava network.

Ndzi nga yi amukela loko ku ri ku ya ha ri yintshwa nakona ni nyikiwa hi munhu loyi ni n'wi tivaka na yena a ni tivaka.

Nhlokomhaka leyi ni nga yi tsakela ku ti jikijikisa hi yona i nhlokomhaka ya matirhiselo ya mati eka muganga wa hina, nakona leswi ni swivurisa hi ku vanhu vo tala va tirhisa mati hindlela yo ka yi nga ri kahle na hindlela yo ka yi nga ri na vukheta hikwalaho swi hetisela swi siya swi nga ri kahle na le ka masipala wa hina loko swi ta ka ku hakela ka mali.

Loko munhu a ku rhumela marungula i nga kota ku ma kuma a hambi ka nkarhi nkarhi wun'wana na wun'wana lowu u lavaka u nga kota ku ya yingisela marungula, kambe ku bela riqhingo hileswaku u kota ku vulavula na munhu hi nkarhi walowo.

Swichudeni swi nga hlangana na swiphiqo swo fana na ku yiveriwa nambara ya vulawuri ya inthanete kumbe ya foni ya wena ku yiveriwa tinomboro ta pasi kumbe mavito ya wena loko u swi save ka inthanete munhu un'wanyani a nga kota ku switirhisa a ti endla wena.

Loko swi ta ka timegezini ndzi tsakela ngopfu ku hlaya hi timhaka ta swakudya timhaka ta fashion ngopfungopfu na timhaka ta rirhandzu.

Matirhiselo ya ku lemuka mbulavulo ya nga hi pfuna ku ka vanhu vo tala lava va tsandzekaka ku vulavula ririmi rin'wani kumbe ku vulavula ririmi ra xinghezi, naswona swi nga hi pfuna ka vadyuhari va hina lava va tsandzekaka ku vulavula tindzimi tin'wana ku swi ta kota ku twala ku va ri yini.

Ni nga tsundzuxa munghana wa mina ku xava network ya Wi-Fi ya MTN hikwalaho mina yi ni tirhela kahle na kona network ya vona ya khoma swinene ya swi kota ku tirha hambi gezi ri nga ri kona.

Phephahungu ra muganga wa ka hina ni nga kota ku ri pfuneta ku ri ri tsala ntsena timhaka leti ti hi hluphaku hina hi vanhu va muganga, na kona hi yihi ndlela leyi hi nga kota ku tisirhelela kumbe ku ti pfuna ku hi nga hlanganani na ti problem emugangeni wa hina, phephahungu ra muganga a ri fanelangi kutsala hi timhangu ta vanhu ta le mimitini leyi ya muganga ku vanhu va nga lwi himhaka ya phephahungu.

Vulawuri bya vuyimbeleri a byi hakeli vayimbeleri kahle, nakona vayimbeleri loko va sala vaamukela mali ya vona yi va se yi nga ha ringani himhaka yo va fane va yi share na lava va va manejaka va tiboso ta vona hi sweswo hi ku vulawuri bya vuyimbeleri byi fanela ku tekela vayimbeleri va hina ehenhla nakona byi vahlayisa.

Phephahungu ra swi kota ku tlanga eka dyondzo, nakona swa pfuna vana va xikolo hi ku hlaya phephahungu va ta kota ku va na vutivi bya leswi swi endlekaka etikweni ra hina kumbe emugangeni wa ka hina. Vana va xikolo swi tlhela swi va pfuna na ku twisisa ti celebrity ta hina, swakudya swo hambanahambana hikokwalaho phephahungu ri na nkoka ka vana va xikolo ku va ri hlaya.

Ku vana va tlanga ti game exikarhi ka vhiki hi tiselulafoni swa va pfuneta hi mihleketo ku va ta hleketa kahle nakona vana va fanele va va na nkarhi wo tlanga na nkarhi wo tirha na nkarhi wo tlela.

Mina ndzi tirhisa Wi-Fi ya ti DSTV leyi yi tirhisaka netiweke ya MTN. Yi ndzi tsakisa hi ku ndzi kota ku langa mali leyi ndzi lavaka ku yi hakela hi n'hweti. Nakona ndza swi kota ku ndzi nga famba na yona etindhawini to tala kumbe ku vhaka na yona, netiweke leyi ya khoma etindhawini to tala.

Hi fanela ku endla hinkwaswo leswi hi nga kota ku Xitsonga xa hina xa nghenelela ka tiinthanete, ti-TV, kun'wani na kun'wani laha ku nga na nhlayo. Xitsonga xi fanele ku va kona ku hi ta kota na hina ku hlaya hi ririmi ra hina hi ta twisisa kahle.

Tivhidiyo to tala ti dyondzisa vana va hina swilo swo ka swi nga ri swa kahle, nakona swi hume endleleni hi ku vana va hina va tshama va langutise tivhidiyo teleto to ka ti nga ri ta kahle va hetelela va endla leswi va swi vonileke etivhidiyweni teleto.

I swa nkoka ku tiva ku data ya wena yi hela rini, ku u ta kota ku hakela data ya wena nkarhi wu hela wu nga se fika ku u ta tshama u ri online kumbe u ri connected na inthanete ya wena.

Mhaka yo xavisa hi Facebook na TikTok yi pfuna loko u kota ku fikelela swilo leswi nga kule na wena, nakona swi nga pfuna ku u kuma swilo swa wena hi ndlela ya courier.

I swa nkoka ku kota ku tiva u tatisa data ya wena yi nga se hela, leswi swi pfuna ku u tshama u ri connected na Wi-Fi ya wena yi nga vi out of data, ku fikela nkarhi wa siku leri i fanelaka ku hakelaka hi rona.

Switori leswi ni tshama ni swi langutisa swi va swi karhi swi vulavula hi vutomi bya munhu bya siku na siku, mahanyelo ya yena na laha a rhandzaka ku vhakela kona.

Mina ndzi rhandza xitichi xa radio, na xitichi xa TV lexi hangalasaka mahungu hi ku xi kombisa na ku hangalasa mahungu lama nga humelela siku rero hi nkarhi wolowo.

Eya na pfumela. Vanhu vo tala a va koti ku xava data, hikokwalaho nxavo wa data wu le henhla swinene. Vanhu vo tala a va koti ku fikelela.

Hi n'hweti ni tatisa kan'we data ya mina nakona ni xava data ya netiweke ya MTN.

Swi i swa nkoka ku vanhu va ta kota ku cheka mavabyi lawa yo hambanahambana, ku fana na vuvabyi bya chukele swi nga kota ku sivela hi nkarhi loko u kota ku cheka u swi control-a.

Nxavo wa data wu hambanahambanile hi ku ya hi laha munhu a kotaka ku hakela ha kona.

AI i thekinoloji leyi hi pfunaka masiku lawa ku tirhisa swilo hi ndlela ya vutlhari kumbe ku secha ka ti-google hi ndlela ya vutlhari.

Mintirho ya hunguteka hi ti-chatbot hikuva vanhu vo tala va tirhisa ti-chatbot va nga ha tirhisi vanhu ti-automated chatbot leti ti kotaka ku hlamula swivutiso swo karhi.

Midyangu leyi holaka mali ya le hansi yi fanele yi pfuniwa hi mfumo ku yi ta kota ku fikelela ti-digital to fana na TV kumbe cellphone.

Vatirhisi va ha tirhisa ti-USSD nakona a va talanga lava va tirhisaka.

Rungula ra mahungu ya mavunwa ri hoxekile nakona a ri pfuni vanhu ri endla ku vanhu va lwa hi mhaka ya mahungu yo ka ya nga ri yona.

Phephahungu leri ri fanele ri kombela ku khomeriwa hikokwalaho ka ku humesa nkandziyiso wa mavunwa ina nakona va fane va teka xiboho xa ku phephahungu leri ri nga kandziyisa mavunwa ri fanele ri khanseriwa kumbe ku tlheriseriwa ndzhaku.

Swilo swa multi midiya ku fana na tivhidiyo, ti-podcast na ti-galaxy u nga swi kuma eka fonini ya wena laha ka ti ka ti-Facebook, Instagram kumbe ka TikTok.

Loko data ya wena yi hela ka ha ri na nkarhi u nga cinca network leyi u yi tirhisaka kumbe ku ngetela data ya wena hi mali yo karhi ku yi ta kota ku fikisa n'hweti.

Nkoka wa vuyimbeleri i ku tisa vunyanyuri na ku tsakisa vayingiseri kumbe varhandzi va minyuziki wo karhi.

Hambiswiritano ti kona leti ti nga enawini titlhela ti va kona leti to ka ti nga ri enawini leti vanhu va ti tirhisaka ku kuma music hi ndlela yo ka yi nga pfumelekanga.

Khumbeka hi ndlela yo ka yi nga ri ya kahle hi ku mahungu mo tala a ma koteki ku kumeka hikokwalaho ka ku xota vakandziyisi.

Swi na nkoka ngopfu hi masiku lawa hi ku xidijitali hi xona xi kotaka ku hi pfuna ku endla swilo swo tala ku fana na ku lavana na mahungu tiinthanete na le ka tifoni.

Maphephahungu ma fanele ma landzelela milawu ya vakandziyisi ku ma ta humesa mahungu lama ma ri ku ma ntiyiso.

Data a yi fanelekangi ku ri yi va na siku ro expire hi ku ku na vanhu vo tala lava va nga tirhisi data ngopfu hi n'hweti swi nga va pfuna ku va ta kota ku tirhisa data ya vona ku fikela loko yi hela.

Hi swona vana va nga kota ku kuma dyondzo ya le kule remote learning nakona swi va pfuna ku va ta kota ku tirhisa ti-digital inthanete ku ti-express-a na ku endla ti-assignment ta vona.

I mhaka ya kahle ya ku tiyunivhesiti ti dyondzisa online leswi swi kota ku pfuna na vatswari lava va tirhaka lava va lavaka ku a yisa dyondzo ya vona e phambeni va kota ku va nga dyondza online va karhi va tirha hi nkarhi wo.

Swi nga pfuna ku hunguta vusweti hi mhaka yo vanhu va nga kota ku tirhisa ti-digital ku tirha kumbe ku dyondza ka swona na ku kota ku endla mali hi ndlela yin'wani ka tona ti-digital leti ti hakelaka.